UbuKhrestu nesiNtu azifani nangona kwezinye iindawo zenkcubeko zingadibana. UbuKhrestu yinkolo ekholelwa kuThixo omnye, esekwe ebomini kwizifundo ekufeni nasekuvukeni kukaYesu uKhrestu. Ifundisa ukuba usindiso lufumaneka ngoYesu kwaye ilandela iBhayibhile. IsiNtu liza neenkolelo zookhokho, imisebenzi yesiNtu kunye nemigaqo edluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana. Idla ngokukhulelwa kwimimoya yookhokho kunye nokuphila kufuphi nendalo.

Ngaphandle kolwimi lwesiXhosa ndiyasithanda isiSwahili napenda kiSwahili. isiSwahili sinesandi esifundumeleyo nesinomgca. Sigcwele izaci namaqhalo kwaye sesinye sezona lwimi zithethwa kakhulu eAfrika.

Xa irephu isetyenziswa ngesiXhosa inceda ekugcineni amasiko, amagama akudala nezaci zingalahleki. Loo nto ibanga ifuthe kulutsha oluthetha isiXhosa ngoba luya kuziva lubonakala kwaye luhlonitshwa, loo nto inceda ukuba luzixabise luthethe isiXhosa ngentlonipho kwaye luthande ulwimi lwabo. Ulutsha luya kuziva luyinxalenye yomculo, lukhula kulwazi lesiXhosa kwaye luziva lukhuthazeka ukuba lubhale, luphicothe kwaye luthumele imiyalezo eqaqambileyo ngolwimi lwalo. Ngamafutshane ndingathi ukusetyenziswa kwesiXhosa emculweni kunokukhulisa ukuqonda kolutsha nenkcubeko yalo.

Ndingacebisa ukuba abazali mabathethe nabantwana babo ngesiXhosa ekhaya ukuze bafunde ulwimi ukusukela ebuntwaneni. Abantu mabakhuthaze ukusebenzisa isiXhosa ezivenkileni, esikolweni nakwiindawo zonke zikawonkewonke. Izikolo mazifundise izifundo ezithile ngesiXhosa, hayi nje ulwimi kuphela kodwa nesayensi, imbali nezinye. Mabaxhaswe ootishala abanokufundisa isiXhosa ngendlela enomgangatho ophezulu. Kufuneka kubekho nemibhalo, iincwadi neemagazini ngesiXhosa, hayi ngezinye ulwimi kuphela. Ulutsha malukhuthazwe ukubhala amabali iingoma neeposta ngesiXhosa.

Efukwini yindawo engcwele yokuqala komntwana, ikhaya lokuzalelwa, apho umama nosana bachitha khona iintsuku iintsuku ezilishumi emva kokuba usana luzelwe bekude noluntu. Ngelo xesha umama nosana bahlaliswe bodwa ukuze kuphole umzimba kuba kufuneka kube nentsebenziswano ephakathi kwabo kwaye bakhuseleke ngokomoya. Baye banakakelwe ngabafazi abathile abadala, abanolwazi ngokwesiNtu. Umntwana unikwa igama, inkaba yomntwana ilindeleke ukuba iwe. Lo, olo ke luphawu lokuba umntwana ngoku ngumntu ophilayo ophuma esizalweni.

IsiXhosa sithwethwa kwiindawo ezahlukeneyo kwaye sinamasebe ahlukeneyo, ii-dialect njengesiMpondo, isiHlubi, isiThembu, njalo njalo. Abaqulunqi banokungawubahambi lo mahluko, benze izichazimagama ezigxile kwi-dialect enye kuphela, nto leyo enokwenza abanye bavakalelwe kukuba alichanekanga igama okanye intsingiselo yalo. Okunye ke rhoqo izichazi magama ziqulunqwa, ziye ziqulunqwe ngaphandle kokubandakanya uluntu okanye abafundisi bolwimi ngokubanzi. Ukusilela kwenkqubo yokuhlola nokubuyekezwa yinxalenye enkulu yalo mcelimngeni.

Ndingacela uncedo ekuhlaleni ngoba kukho abantu abadala, oomakhelwane okanye amaqela anceda ulutsha ngexesha lemicimbi enje. Ndingacela kumntu endimthembileyo ukuba andincede okanye andixelele apho ndingaboleka khona iimpahla. Ukuba andinakufumana iimpahla ezintsha mhlawumbi ndingazicoca ezi zam zindala, ndizilungise okanye ndizihombise ukuba zibe ntle. Kunganzima kodwa ndingazikhumbuza ukuba lo mcimbi umalunga nokuba ndingubani na, hayi nje into endiyinxibileyo.